Ngicela ukukutshela, mngani wami ukuthi umshwalense womngcwabo walowo muntu oncintisana naye awunaso isikhathi sokulinda, uma kwenzeka efa ngengozi. Futhi isikhathi sokulinda uma kwenzeka eshona ngenxa yezizathu zemvelo naso sifishane kakhulu. Ngaleso ngaleso sizathu ngiyazisola kakhulu ngesinqumo sami samanje. Ngizwa sengathi angizange ngicubungule kahle izinto, futhi manje sengibona ukuthi kukhona okungcono engangikukhetha, ngiyaxolisa ngempela, bengifuna ukwenza okuhle kodwa kuyabonakala sengathi .

Ukufuna umshwalense wemoto kungumuzwa ohlanganisa injabulo nkathazo. Ngifuna ukuvikela ukuqiniseka ukuthi uma kwenzeka into engalindekile, mina nemoto yami sizoba nokusekelwa. Kodwa, ukukhetha uhlelo lomshwalense kungaba nzima ngoba kunezinto eziningi okufanele zicatshangalwe engizicabangayo zihlanganisa izindleko, izindleko zenyanga ukuvikela okuhlanganisiwe, i-access, izimo .

Isikhathi sokulinda komshwalense womngcwabo, isikhathi esithile okumele sidlule kusukela ngesikhathi uqala ukukhokha umshwalense ukuze kufike isikhathi lapho umshwalense ungaqala khona ukukhokha izinzuzo, ikakhulukazi uma umuntu eshona ngenxa yezizathu zemvelo. Ubukwazi ukuthi kukhona lesi sikhathi sokulinda kungithusa kancane ngoba kusho .

Ngazizwa ngingakholwa sengathi lokhu bekungelona iqiniso. Ngazibuzwa, kodwa bekungelutho olukhombisa lokhu izolo. Kungani kungashintsha ngokuzuma ngokuzuma kanje ngazizwa ngingenalutho engingalenza sengathi engikuhlele engikuhlele ngokuqapha kushaviswe eceleni emzuzwana.

Nginganqoba imizwa yokungabaza ngakuzwa ukujabula okuvele ekuhlonipheni isinqumo sami sokonga sengathi umzamo wami wokuzibamba ukuhlakanipha nokungayenzi imali idlule iy'thukuthuku zami ekugcineni uyavuzwa. Bekuwumzuzu wokwaneliseka nokwezethemba okusha ekuphathweni kwezimali zami.